Bantwana bam, nisebancinci kakhulu, zisenintsi izinto ekumele nizifundile phandle apha ngaphandle kwakwi-intanethi. Okokuqala, yibani nexesha lokwenza izinto zalapha endlini phambi kokuba nicofe iifowuni zenu. Apha endlini xa kutyiwa iifowuni azicofwa. Apha endlini xa kuvukwa ekuseni kuhlanjwa izitya, akucofwa fowuni.

Umahluko phakathi kukaWhatsApp ne-SMS, i-SMS ixabisa kakhulu, uWhatsApp ubiza kancinci. I-SMS xa uthumela yona kufuneka ubhale kodwa uWhatsApp xa uthumela kuye uyakwazi ukucofa uthumele umyalezo ngale ndlela uziva ngayo, umntu akuve ngokwale mo okuyo nawe xa uthetha naye. Kwaye yonga ixesha elininzi, iyafikeleleka.

Okokuqala, xa ndilungiselela olu sapho lwam ukuba mabafunde apha endlini ngeteknoloji yale mihla, kufuneka okokuqala ndiqiniseke ukuba ndithenga i-router yona eza kwazi ukubazisela i-intanethi ngokupheleleyo. Okanye ndifake iWi-Fi ukuze bakwazi ukubona zonke ezi zinto kumele uba bezifumene ukwenza uphando olo abazabe belinikiwe esikolweni ngokwetekhnoloji.

Ngokweembono zam ndibona into yokuba abantwana abancinci mabavunyelwe ukusebenzisa ii-smartphones, kuba loo nto noba singathi siyayibaleka kodwa ngeke sikwazi ukuyibaleka kwaphela. Imihla le sikuyo ibenza abantwana bakwazi ukufunda izinto ngohlobo olulula. Akusaqhutywa ngendebe endala ngoku, izinto zifumaneka efowunini ukuze ulwazi umntana alifumane. Xa benikwa umsebenzi wesikolo basebenzisa zona ii-smartphones ukuze bakwazi ukwenza uphando lalo msebenzi abawunikiwe. Kubalulekile ke ukuba umntana abe nayo i-smartphone ukuze azazi izinto ezenzekayo.

Iye yasinceda laa nto kakhulu ukuba kubekho iimfonomfono. Kwixesha lamandulo bekufuneka usoloko uyothenga iphepha ukuze wazi iindaba ezisematheni, kodwa kuthe kwakubakho iimfonomfono izinto zatsho zalula kuwo wonke ubani ukuba akwazi ukufumana iindaba ezisematheni. Kuba ke la maphepha ebefumaneka kodwa not kwindawo yonke ebefumeka, njengaphaa ezilalini. Ezilalini ibizingekho iindawo ebezithengisa la maphepha, bekufuneka uze uye edolophini ukuze ukwazi ukufumana elo phepha. Kodwa mihla le sikuyo uyakwazi ukuhlala endlini yakho ucofe imfonomfono yakho, wazi yonke into eyenzeka phandle apha.